Tsela tsa ho kenya kopo ya dithuso ho UIF se di le teng tse mmalwa. O ka ya diphaposing tsa bona, wa ilo kopa thuso mme ba o thusa. Hape o ka nka mohala wa hao wa kena internet, wa iketsetsa wena mono ho UIF, wa i-register-ela o iketsetsa ntho tsa hao. Ebile nna ke kgothaletsa hore batho ba etse ena ya mohala haholo hobane o boloka tjhelete e ngata ya ho palama, o ntse o ya hodimo le tlase, o batlana le ntho tse ngata.

Ke tseba motswalle wa ka ya wa nkang ka internet, ha ne a nhlalosetsa ka yona. Yona e ne kgahlisa ebile e kgafisa haholo, empa ke ile ka e nyonya ha ne ba mo tshwara ke mashodu mme ba mo qhekanyetsa hore a ba fe password ya hae mme ba mo nkela tjhelete ka tsela eo. Le ha ne a reka lebenkeleng le leng, a re o patala ka yona. Ya ba batho bao a patalang ho bona ke mashudu mme tjhelete ya hae ya tsamaya ka tsela e jwalo feela.

Ke tseba motswalle wa ka ya bankang ka internet. Tjhe, yona e ne kgahlisa haholo ha na mpolella ka yona empa ke ile ka e tswela ha ne mashodu a mo tshwara mme a mo qhekanyetsa hore a ba fe password ya hae ya banka ya internet, yaba ba mo nkela tjhelete ka tsela eo. Le ka le leng la matsatsi o ile a lo reka ka yona shopong a tshwere mohala wa hae mme a sebedisa banka ya hae ya internet ho patala, athe batho bano ba rekang ho bona ke mashodu. Yaba ha qeta fela ho kenya ntho tsa hae tjhelete ya ba ile kaofela.

Ke kopa o mphe ditokomane tsa hao, mangolo a hao, mme o mphe le lebitso la naha eno o batlang ho romela tjhelete ho yona. O ka nna wa mfa le tjhelete eno. Ke shebe hore ke bokae, mme e kgona ho tswela pele ka mosebetsi.

Ke a botsisa hore ha moruo wa nahana, ranta e theoha kapa e nyoloha, loan ya ka e tla ba bokae? E dula e le jwalo kapa e a nyoloha na? Mme le tjhelete eo ke lefang ka kgwedi e tla ba bokae. Letsatsi leo nna nka kgonang ho lefa ka lona kgweding leo ke thabelang ho lefa loan ya ka lona, ke ha kgwedi e fela hobane ke mo loreng ke dula ke na le tjhelete ka yona, ebile ke fumana tjhelete ka lona ka ha mosebetsing ke kgola ka lona letsatsi leo.

Koduwa eo e kile ya nhlahela e ne e le mathata. Re sa tsebe hore re ka etsa jwang re le ba lelapa hobane ha hona insurance. Ha hona le lepato. Ke hore e ne e le mathata feela, re sa tsebe hore re ka ya kae, re qale kae, re qetelle kae.

Tswala e laolwang ke maemo a moruo wa naha ha ranta e theoha tswala e a nyoloha hobane banka e batla ho kgutlisa tjhelete ya yona, empa tswala e sa laolweng ke maemo ao, yona hore ranta ya theoha kapa ya phahama e dula e le jwalo.

Fixed deposit e tjhelete ya hao nakonyana e itseng ebile ka yona nako eo ha o kgone ho ntsha tjhelete ya hao ho fihlela nako eo e fihla. Ebile e na le tswala e hodimonyana. Ebe savings account yona o kgona ho nka tjhelete ya hao neng kapa neng ebile tswala ya teng yona e tlase.

Dumela, mohlomphehi. Ke batla ho tsetela tjhelete ya ka nako e telele hore e bokelle tswala empa ke na le potso hore mohla ke tlo ntshang tjhelete eno ya ka, ditjeo tse tlo jehang tjheleteng eo, ha ke tlameha ho fumana tjhelete le tswala ya teng, ke tse feng, ebile di sebetsa ka tsela e jwang hore ke kgone ho tseba hore ke tlameha ho etsa jwang.

Dumela, mohlomphehi. Ke o letsetsa hobane karete ya ka e qeta ho kwenywa ke ATM hona jwale, nna ne ke batla ho ntsha tjhelete. Jwale ke batla ho tseba hore e be tjhelete ya ka le yona e tla jeha le yona jwalo, hobane ha ke tsebe jwale ke tlameha ho etsa jwang. Jwale, ke kopa ho botsa hore jwalo ka bang karete ya ka e kwenyehile tjena, ke tlameha ho etsa jwang hore ke e fumane ebile tjhelete ya ka yona ho tlo etsahala jwang ka yona?